Siye sizikhuphe kwiindawo ezintle zokutyela, ngamanye amaxesha siye kwiindawo ezibukekayo zangaphandle ezintle. Okanye siye kwiindawo ezithengisayo ezinkulu, ngokokutsho ii-shopping malls apho siyobuka khona izinto ezintle.

Ngokobona kwam mna ndibona ukuba umgangatho weqela lesizwe lebhola yomnyanzi loMzantsi Afrika lume ngxi, ngoba akukho nto siyivayo nakoomabonakude okanye koonomathotholo akukho nto siyivayo ngeli qela. Luthe cwaka.

Umgangatho weqela lesizwe lombhoxo loMzantsi Afrika liyakhula ngakumbi ngoba iqela lombhoxo loMzantsi Afrika liyaphumelela nakwiindebe zehlabathi. Unangoku seliphumelele kwade kwakathathu. Ngoko ke liyakhula ngokukhula, lihamba amazwe, kula mazwe ixesha elinintsi liye liphumelele.

Kuyohluka ke ngokokohluka kwabantu ngoba zikhona iindawo zokutyela ezintle, zikhona kwaneendawo zendalo, apho iindawo zangaphandle apho abantu bakwazi ukuyochopha kuzo, bahlale babukele indalo kaThixo. Kanti zikhona neendawo zolonwabo apho khona abantu baye bayozokonwabisa khona ngokohlobo lokudanisa okanye kumanyelwe umculo, kuselwe notywala.

Into yokuqala ethi qatha engqondweni xa kuthethwa ngemidlalo yebhodi yitshesi, ngoba kaloku itshesi ngowona mdlalo udumileyo nobalaseleyo kunemidlalo yonke yebhodi ekhoyo nedlalwayo apha eMzantsi Afrika.

Apha kule ndawo ndihlala kuyo abantu bayathanda ukuzonwabisa ngemibhiyizo efana neenkqubo zecawe, imidlalo yebhodi kunye.

Kufuneka ube nomda, uzame ukubhalansa phakathi kobomi bokwenyani nemidlalo yeegeyimu.

Ndithanda ukubukela ibhola ekhatywayo ngoba lolona khuphiswano lunikisa umdla xa ulubukele, nolona ndiluthandayo.

Hayi mtagza maan, singazama ukuba sihambe siyobukela ibhola ekhatywayo. Ikhona imetshi ezawudlala apha eGreenpoint ngoMgqibelo. Singahamba siyobukela, siyozivisa kamnandi.

Ndingakhetha ukumisela umda we-two bouncers kwi-over nganye kubaphosi be-fast bowlers. Ukususa lo mda, lo mthetho kuya kwenza umdlalo ube noncuthu kwaye unike abaphosa ngamandla amathuba angcono.

Ndingabacebisa ukuba bazame ukuthunga ngewulu, i-nitting ngokwamafitshane, iyanceda abantu kakhulu, especially abantu abadala ukuba ibavula ingqondo, ibanika umsebenzi wokwenza. Ke bazawumane nokuziphumza ke ngokwalula amalungu omzimba, bazame ii-exercise ezincinci ukwenzela ukuba bangadinwa.

Ewe, uluntu luyayazi ukubaluleka kokubandakanya ulutsha kwezemidlalo ngoba ukuba abanokubabandakanya ngoobani abantu abazawuthi bathathe iintambo xa bona bengasakwazi ukuba yinxalenye yemidlalo. Ngoko ke ulutsha lunceda ukuba ikhaltsha yemidlalo ihlale ikhona, iqhubeka iphila.

Thina siye sizonwabise ngokudlala iigeyimu esinazo. Siye sihlale sidlale iigeyimu okanye simamele imculo, sijayive kube mnandi.

Siye sidlale igeyimu, imidlalo edlalwayo yasekhayeni sikhalise nemiculo kujayivwe kube mnandi.

Indebe yehlabathi yayingumsitho omhle kakhulu, akukho nto uMzantsi Afirika angazange uwenze and yayenze kakuhle kakhulu zonke izinto. Izikolo zaziyinxalenye ngoba oomisi babepatisipeyitha, ootitshala babencedisa, abantwana babeyinxalenye. Imidlalo yayibona, sasiyibukela kumabowakude kwaye neevuvuzela nezikipa, yha. Kwiindawo zonke, wonke umntu wayeyinxalenye yendebe yehlabathi.

Eyona nto endayiphawulayo neyandothusayo ligowuli lika Siphiwe Tshabalala kumdlalo wokuqala owawuphakathi koMzantsi Afrika neBrazil. Kwaskora yena, yayiyigowuli eyothusa wonke umntu eMzantsi Afrika.

IManchester City yeyona ineejezi ezigqwesileyo ngoba ziba neephatheni ezintle, ezibukekayo nezincomekayo ezinikisa umdla.

Ndingatshintsha xa, pha ekugqibeleni xa kuza kuphela umdlalo apho khona kuye kubekho ifawuli yangamabom ngokwenjongo zokumisa ixesha.

Ndinganawo kakhulu umdla wokwenza imisebenzi yokuzonwabisa ndiphinde ndibe ndisenza nemali ecaleni ngoba kumandi ukwenza imali usenza into ekonwabisayo.

Ndingathatha uScott Scheffler azoripleyisa uHugo Jean.

Mna ndingongeza umthetho wexesha lokwenyani. Oku kukuthi ukuba ixesha malime, ixesha lebhola malime xa kuthe kwaphuma ibhola ngapha komgca, xa ibhola ingaphaya komgca ixesha malime ukwenzela abadlali bayeke le nto yokuchitha ixesha ngabom xa bedlala.

Abantwana bam ndingathanda ukuba badlale ibhola ekhatywayo ngoba ngowona mdlalo ndiwuthandayo nendiwaziyo, ngoko ke ndingakwazi ukubaxhasa xa benothi badlale wona kuba ndiyawazi kwaye ndiyawuthanda.